Iye iminyanya yeentjhabatjhaba ebanjwako iyawavula amathuba womsebenzi, ngombana ukuze iminyanya le ibe yipumelelo kufanele kube nabantu abayihlelako begodu baqinisekise nezevikeleko ngalokhu-ke kuvuleka amathuba womsebenzi wabantu abahlela iminyanya, abogadi nabanye. Kanti njengombana iminyanya le ikhanjelwa ziinkhulu ezivela emazweni ngamazwe, iindawo zokuhlala nazo ziba namathuba womsebenzi avulekako begodu neenthuthi nazo zitlhogeka ngobunengi nezevikeleko ngokunjalo. Manengi-ke amathuba womsebenzi avuleka lokha nakubanjwe iminyanya yeentjhabatjhaba.

Eminyanyeni yeentjhabatjhaba ilutjha lizuza amathuba wokuhlangana nabanye abantu abasezingeni eliphezulu abangakhulumisana nabo ngamathuba ahlukahlukeneko abanawo, abantu ababadosi phambili nabantu abazizazi zezinto ezithileko. Kanti njengombana iminyanya le ivame ukubamba iimfundobandulo nemikhulumiswano hlangana kwezazi, abantu abatjha bangathola ilwazi elitjha ngezinto ezenzeka kwamanye amazwe nangeendlela ezitjha zokwenza izinto. Ngale kwalokhu abantu abatjha bazuza amathuba wokuthola iinsetjenziswa ezingezeleleliweko kunalezi ebeba nazo phambilini.

Imidlalo ethandwa babantu abatjha khulu midlalo lapha bakghona ukukhulumisana nabanye abantu abatjha, imidlalo ezobenza ukuthi basebenzise imikhumbulo yabo balinge ukusombulula imiraro, imidlalo le ifaka hlangana i-chess hlangana neminye. Omunye umdlalo othandwa babantu abatjha midlalo lapha bazokuveza khona amakghono wabo njengebholo ne-netball. Kanti eminye imidlalo ethandwa babantu abatjha midlalo yendabuko efaka hlangana iinketo, negqupsi nomrabaraba. Kanti abanye abantu abatjha bazithandela imidlalo etholakala emfowunini njengombana nayo iyakukhuthaza ukusebenzisa umkhumbulo ukusombulula imiraro.

Imidlalo iyabasiza abafundi ukuthi bafunde lula eenkolweni, ngombana isiza ngokuthi imikhumbulo yabo ijayele ukurarulula imiraro ebudisi msinya. Eminye imidlalo isiza ngokuthi abafundi baba nekghono lokukhumbula izinto, banake izinto begodu babone ekwenzekako msinya. Imidlalo isiza nangokuthi abafundi baba namakghonofundwa wokusebenzisana nabanye abafundi begodu babe nekareko yokufunda ezinye izinto. Kuqakathekile ukuthi abafundi banande badlala imidlalo, ngombana ukufunda kukodwa kuyayidisibeza ingqondo yomfundi ekungathikameza amahlelo wokufunda nokufundisa.

Imidlalo isiza imizimba yabantu ngeendlela ezinengi nezihlukahlukeneko, kunemidlalo lapha umuntu ekufanele ahlale atjhejile ngaso soke isikhathi, imidlalo efana nale isiza umzimba womuntu ngokuthi amehlo wakhe asebenza msinya atjheje izinto ezenzakalako msinya, imidlalo efaka hlangana ukusebenzisa izandla isiza ngokwenza izinto msinya. Kanti ngale kwalokhu imidlalo eminye ithabulula umzimba begodu ithoba nomkhumbulo. Kanti lokha umntwana nakasakhulako kusetjenziswa imidlalo ehlukahlukeneko ukubona ukuthi umntwana ukhula kuhle na nokuthi ingakghani izitho zakhe zomzimba ezithileko zisebenza kuhle begodu zisebenza nangefanelo na.

Njengombana ibholo erarhwako ephasini yenganyelwe yi-FIFA elawula imithetho yebholo erarhwako. Imithetho yemidlalo yendabuko kufanele ibekwe mphakathi neenhlangano zomphakathi lapha imidlalo yendabuko le idabuka khona, ngombana esikhathini esinengi imithetho yemidlalo yendabuko ilawulwa yipilosiko namasiko walapha idabuka khona. Ye-ke imikhandlu efana ne-FIFA ayikalungeli ukuthi ingabeka imithetho yemidlalo yendabuko, ngombana imidlalo yendabuko le ivame ukutshwaya izinto ezithileko eziligugu lomphakathi lapha idabuka khona, imithetho yayo ibekwa ngendlela yokuthi ibulunga begodu beyithuthukisa amasiko, isikopilo nelimi lomphakathi namkha isitjhaba lapha idabuka khona. Lokhu kwenzelwa nokuthi ezinye iintjhaba nemiphakathi zifunde ngendlela yokuphila yesitjhaba leso lapha umdlalo wendabuko loyo udabuka khona.

Njengombana iSewula Afrika iziinkutani amahlandla amane kumakhakhulararhwe. Ngicabanga ukuthi iBafana Bafana iza kuhle nje nayo ngombana kunekghonakala yokuthi abalandeli bebholo erarhwako babenekareko kumakhakhulararhwe, ye-ke lokho kukhuthaze iBafana Bafana ukuthi idlale kuhle ukuthabisa abalandeli bayo. Kanti ngale kwalokhu njengombana Amabhokobhoko aligugu leSewula Afrika njengezinye iinqheema zemidlalo zeSewula Afrika ukuthumba kwawo kukhuthaze ezinye iinqhema njengeBafana Bafana ukuthi zisebenze kuhle. Kanti ukusisa nokuthuthukiswa komthangalasisekelo wezemidlalo nakho kuyayikhuthaza iBafana Bafana ukuthi idlale kuhle nayo ngombana kungezelela iinsetjenziswa zokudlala nezokuzibandula.

Ingoma engisayikhumbulako ebeyivunywa ngesikhathi semidlalo esikolweni ngethi "mbobo vuleka", ingoma le ibasela ikuthalo ebadlalini ngombana yingoma evunywa ngomfutho nangamandla begodu iletha ithabo. Ngale kwalokhu itjengise abadlali ukuthi abalandeli babo babathabele begodu banethemba kibo ukuthi bazokuthumba, ekubakhuthaza ukuthi badlale kuhle ngokuzimisela ukuthabisa abalandeli bebazithabise nabo ngokuthumba umdlalo.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako msebenzi wokuphothela. Umsebenzi wokuphothela ngiwuthanda ngombana ukhuthaza ukucabangisisa izinto lokha nawuzenzako begodu uthoba nomkhumbulo. Ngale kwalokhu ngikghona nokuveza imizwami ngawo.

Nanyana kanengi umfundi ikghono lakhe lomdlalo othileko aliveza asese sesikolweni. Ngicabanga ukuthi zemidlalo eenkolweni kufanele zikhuthazwe kunokuthi zikatelelwe ngombana abafundi bavame ukuyibalekela into abakatelelwa ukuthi bayenze, kodwana lokha nabakhuthazwa ukuthi bazibandakanye kezemidlalo ngombana lokho kuzokuveza amakghono wabo basese seenkolweni bazozibandakanya kezemidlalo ngokuzinikela. Lokhu-ke kuzokubavulela amathuba wokuthi bathuthukise amakghono wabo wezemidlalo basese sesikolweni.

Ngicabanga ukuthi ukwanda kwamatatawu webholo erarhwako eendaweni zemakhaya nemalokitjhini kuthi emadorobheni kwande wekhrikhethi, i-hockey, itenesi nomakhakhulararhwe akuzihlukanisi phakathi iintjhaba ngombana bakhona abahlala emadorobheni abadlala ibholo erarhwako. Kanti neendaweni zemakhaya nemalokitjhini akhona amatatawu afundisa eminye imidlalo nanyana ingakandi nje, begodu abantu bemakhaya bayakghona ukuya emadorobheni nabanekareko yokudlala eminye imidlalo, kodwana nanyana kunjalo kungaba kuhle ukuthi imidlalo le yandiswe nakezinye iindawo lapha ingakandi khona, khona nje.

Imiphakathi engaziko nokwazi ngemidlalo yendabuko yenziwa kukuthi imidlalo eminengi yendabuko ayitlolwa phasi, lokha nakukhamba laba abanelwazi ngemidlalo leyo ilwazi ngemidlalo leyo iyatjhabalala. Esinye isizathu sokuthi eminye imiphakathi ingazi ngemidlalo yendabuko kukuthi isitjhaba somphakathi loyo sigandelelwe ngesinye isitjhaba. Kanti nokungafundiswa kwesizukulu esincani ngemidlalo yendabuko kuyakubangela ukuthi eminye imiphakathi ingazi nokwazi ngemidlalo yendabuko.